Hawu, ngiphoxeke kakhulu ukuthi angizange ngisakwazi ukubuka umdlalo wami enguwukhonzile ngenxa yokuvinjelwa kokusakaza. Ngiphatheke kabi kakhulu ngoba ngiyawulandela futhi benguwulangazelela ukuwubuka, koda-ke, akusenani.

Ezindaweni zasemakhaya abantu basemakhaya bahlupheke kakhulu ukuthi abakwazi ukufinyelela ko-Wi-Fi, utholukuthi kunezingane ezidinga ukufunda ezidinga zenze ucwaningo ngento ethize abayifunde esikoleni, kodwa ngoba abanawo ngisho ama-library ne-Wi-Fi abanayo, kubanzima kakhulu. Sekumele baze bagibele baye emathawini, emadolobheni, bayobheka lento abayifunayo, kanti abantu basemadolobheni kubona kulula ukuthi bangathenga noma yidatha bazithengele idatha, kanti abantu basemakhaya azikho nezitolo ey'seduze. Ngwakho i-Wi-Fi idingeka ukuthi ibe esendaweni zasemakhaya.

Yebo, kungaba isiphazamiso ngoba angagcine esengena ezinkundleni zokuxhumana engasanakile lento yesikole ayenzayo, agcine esezibukela amavidiyo, esezibukela iyithombe. Agcine esedlala nengoma engasayinakile lento ekumele ayenze ebalulekile.

Kuwuphazamisa ngokuthi makucishwa ugesi ne-Wi-Fi yami iyacisha ngoba isebenza ngogesi, ngigcine sengasakwazi ukuqhubeka nokusebenza noma sengilahlekelwa umsebenzi obalulekile esekumele ngiqale uma phansi ngisheshe ngoba usuke udingakala. Nguwuhambise ngokushesha noma ngiwuqale phansi ngiwenze.

Ngingafaka indawo yabaculi basendaweni abasafufusa, kube khona izingoma zabantu abadala, ezentsha, kube khona futhi nesikhathi la ekuzokhulunywa khona ngokugcina kwezimali. Amabhizinisi abangawakha njengabantu abadala noma intsha.

Ngizobatshela ukuthi le-router abangidayisele yona ayisebenzi kumosheka imali ngiloke ngiyakhona, ngiphinde ngibuyele ekhaya ngiphinde ngigibela ngiyakhona. Ngicela bayibheke banginike esebenzayo ngoba manje ngiyayidinga le-router ngiyithengela ukuyisebenzisa.

Kubalulekile ukuthi inkundla yezokuxhumana ifake zonke izilimi zaseNingizimu Afrika, njengoba sinezilimu eziningi kangaka. Kumele ukuthi wonke umuntu ofika kuleyo nkundla akwazi ukulalela ngelimo lakhe alithandayo, futhi akujabulele ukuthi naye uyakwazi ukubuka into ayithandayo noma ukulalela into ayithandayo ngolimu lwakhe.

Kudingeka ukuthi kufike laba ekuthiwa ama-ITs abheke ukuthi i-Wi-Fi leyo exhunyiwe ibaluleke kangakanani, iphephile kangakanani ukuthi wonke umuntu angayisebenzisa. Futhi ngeke yini igcine isithatha izinto zomuntu eyisefonini, eziphesonali, eziyimfihlo igcine isiziveza.

Kungaba khona abantu abakhuluma izilimi ezehlukene ngoba singabantu sikhuluma izilimi ezehlukene futhi asifani, ukuze wonke umuntu ezozizwa eyingxenye yento esikhuluma ngayo. Ngibe nembuzo ezoya kubantu ukuthi bathanda ukuthi kube iliphi ilimi elukhulunywayo nokuthi abantu bawuluphi uhlanga, bakhuluma ziphi iy'limu. Mase kuba khona la kuzo khulunywa ngazo izilimu ezohlukene ukuze wonke umuntu ayiqonde into ekukhulunywa ngayo.

Kungaba nesikhathi la ekuzobakhona khona ilunga lomphakathi elilodwa elizofika nesahluko sento ekumele kukhulunywe ngayo mase kuba khona, kuvumeleke izingcingo ukuthi umphakathi nomphakathi ukwazi ukuphawula. Ekugcineni sifike nesisombululo sento, mangabe yinto edinga isixazululo, mangabe yinto futhi edinga ukunconywa kube khona abazonconywa sijabule siwumphakathi.

Ukuthi ngelinye ilanga abantu bake babuke abakuthandayo bakujabulele, kungahlezi kuyizinto ezithinta ukuhlukumezeka, koda kuke kube nezinto ezizojabulisa balalele imculo, badanse kwenziwe konke lokho.

Izinhlelo zokusebenza ze-smartphone zenza umsebenzi ubelula ngoba sesiyakwazi ukuthintana sisebenzisa i-smartphone, usuyakwazi ukungena ubheke ofuna ukuthola ulwazi oluningi nge-smartphone. Uyakwazi futhi ukuthatha izithombe, uyakwazi ukulalela umculo, uyakwazi nokwenza umsebenzi wakho wasemsebenzini noma wasesikoleni nge-smartphone.